Inaka lifaka phakathi kwezikhindi, izikhipa nama-jacket ezitlanyelwe ukuzivocavoca nokugqokwa kwansuku zonke.

Iphotho mfanekiso othunjwa ngocingo, umaliledinini, i-camera kusetjenziswa i-camera ye-digital.

Iphephethu isembatho esincani esilukiweko esenziwe ngobuhlalo, esimbathwa mntazana omncani wombuso wamaNdebele iningizimu Afrika.

Ibhetjha isembatho sesintu esimbathwa madoda wesiZulu namkha wesiNdebele. Le kuyingubo yekomo eyenziwe ngesikhumba sethole, esenziwe saba sithambile ukuze simbathwe lula.

Isthimba skerde sangemuva esimbathwa bentazana abangakatjhadi esizweni samaNdebele. Lesi isikerde sivame ukuhlonitjhwa ngobuhlalo, kanti-ke ukukhamba kobuhlalo kwakwenyusa isasa labo abentazana ikhambo.

Itjhorholo isembatho sendabuko esingaphambili esihlotjiswe ngobuhlalo, esimbathwa ngabesifazani abatjhadileko esizweni samaNdebele. Isembatho lesi sikhombisa isimo somuntu emphakathini kanye nethemba lakhe lekusasa.

Iporiyana isembatho sendabuko esimbathwa madoda wesiNdebele, esasenziwe ngesikhumba sesilwane begodu sihlobiswe ngobuhlalo. Isembathwesi simbathwa esifubeni ngentambo ekuthiwa, ethiwa entanyeni njengebhodi noma ijunifomu.

Amapatlagwana ngamasongo wobuhlali amakhulu begodu ayisicaba, ambathwa ngabesifazani abatjhadileko esizweni samaNdebele iningizimu Afrika. Lezi zinhlobo zobuhlali, zibaluleke khulu emasikweni njengoba zikhombisa ukuthi umuntu mfazi okhulileko begodu utjhadile.

Umtjhotjho liqembu labantu abatjha bendabuko. Linokubaluleka okukhulu epilweni yentja yamaXhosa, umtjhotjho lo isikhathi lapho abantu abatjha bathoma khona ukucabanga nokwenza njengabantu abadala.

Ibhengela yisembatho sendabuko esimbathwa ngabesifazane bamaNdebele abahlobene nendlu yeNdlovukazi. Isembathwesi siqhabambise isimo somuntu, ukwethembeka kanye namasiko wakhe.

Ngicabanga bona amanambaskhambe la ahlobene nezambatho ezinobuhlalo noma ezihlotjisiweko ezifana namanye amagama wendabuko.

Amacici ngewokuhlobisa wokufaka endlebeni.

Ibherede sisembatho esithwalwako ehloko, esinjengengwani.

Idzila yisongo esinzima esivame ukwenza ngamathusi, lesi simbathwa besifazane abatjhadileko esizweni samaNdebele.

Amatshega mabhengela ambathwako esandleni.

Iyerhana ligama eliqhubekisa irhabi. Wangathomba la uvunuliswa iyerhana, iyerhana ngelethelerina likhamba neenrholwane zedinini nerasu.

Ingejana ligama eliberegiswa ukuqhaza umuntu nofana isilwana esincani nofana esibuthakathaka. Lingaberegiswa ukukhombisa uzwelo nofana ukudabuka komuntu nofana isilwane esingakwazi ukuzisiza kuhle.

Ingwani sigqoko esimbathwa ehloko.

Ikghororo liqalisele emhlanganweni wendabuko wamadoda lapho kuqeqetjhwa khona abesana ngamasiko, izimiso kanye nezindaba zokuziphatha.

Umlingakobe yihlobo yomgeqo wobuhlali obude obudoswa ukusukela ehloko. Umgeqo lo uvame ukumbathwa bomama abafana nabeenkosana ikakhulukazi emaNdebele.

Inyoka yisilwane esikhasa phasi esingenawo imilenze.

Awa, inyoka ayimbathwa.

Incagu angiyazi bona khuyini.

Isititirimba ngumuqu wesikhumba wesilwana imvunulo noma umhlubulo ombathwa besana abasathwasako ababizwa ngokuthi bakhethwa.

Awa, angivumi ngiyaphikisana ngoba isititirimba ngokwesiko imbathwa besana abathatha ukhambo oluthileko eliyimqopha mlando epilweni yabo yokuba madoda. Lesi simbathwa lesi imbatho leli likhambisana nesikhathi esithileko sokukhula begodu asihloselwa abantu abavuthiweko nofana abasuke sebedlulile kuleso sigaba.

Isiqobotjhelo ngilesa esiqobotjhela imitshurhwana namkha ezinye izembatho kobanyana zihlale kuhle zibambeke.

Itjholo yivunulo ekhambelana namaNdebele ikakhulukazi abafazi abatjhadileko kuyivunulo yobuhlalo obugcweleko, obumbathwa esinceni.

Icuba litjho ugwayi nofana kagwayi.

Ngicabanga bona irasu liqaliswe esigqokweni esithileko sendabuko njengomcimbi wokugubha abentwana noma ukuhlukumezwa

Isinanazelo kulandela umlando walolohlobo lwesibongo. Zibuye ziberege ngendlela yokuncoma umuntu.

Isidonodono lihlobo lomgidi okhethekileko wamaNdebele. Lihlobo lomgido oluvamise ukwenziwa besana ngesikhathi begubha ukukhula kwabo nofana babuyile esikhungweni sokusokwa, sokuba lisokana.

Ingwani iqaliswe esehlakalweni sesiphandla nofana esingawuphawu olwenziwa ngeempondo zeenyamazana.

Ingungu yisitja somqulo esibethwako esiberegiswa babantu bakwaZulu iningizimu Afrika. Ivamise ukUberegiswa ngabebesifazani abatjha emikhosini yokuthomba, ikakhulukazi lapho abentazana kufika esikhathini sokuqala.

Irhabi ngelimbathwa litlwana namkhana i-fourteen.

Isikotjhi sikerde semibalabala.

Umdzegana libhidi labentazana.

Umnaliyilani wona angiwazi.

Umgari simanje.

Umadalanyana sisembatho sabentazana abangakatjhadi, abancani.

Umbhalo utjho bona mugwalo, ukugwala.

Kutjho umuntu unokhethwako kusho ukuthi umuntu okhethwe ngabantu abathize noma ihlangano ethileko. Ngamanye amagama nguye ofanelwe noma ofanelwe noma ozokwenzelwa okuthile ngenca yokukhethwa kwakhe.

Umtshurhwana yingutjana encani elula, embathwa bomma namkha abafazi abatjhadileko, ngaphezulu emahlombe.

Isihlohlo sigqoko esenziwe ngobuhlalu nangokuvamileko okunoboya benyamazana ethileko, esimbathwa babantu besifazana abatjhadileko.

Umncwazi sigqoko.

Umkhala uqaliselwe empumelelweni yomuntu.

Unomahlonjana kutjho umuntu onamahloni amancani nofana amahloni. Lokhu kuchaza isimo sokuba nesizotha ukuthambeka nofana ukungathandi ukuziveza khulu esidlangalaleli.

Unomatlawana litjho umuntu noma isidalo esincani khulu, esingekho ngaphezu kwesilinganiso esijwayelekileko. Igameli lisetjenziswa ukukhombisa ubuncani ngendlela yokuhlekisa, yokutjho ngomusa noma yokucasula.

Ivunulo yesiNdebele ibaluleke khulu ngoba idlulisa umlayezo mayelana nesimo somuntu, ubudala kanye nobuqotho, iphinde ibeyindlela yokugcina amasiko nobuNdebele.

Isiko liyisethi elikhulu lemiyalo, imithetho nemikhuba eyakhiwe ngokusekelwe kulwazi nolwazi lwesintu, oludluliswa kusuka kwesinye isizukulwane kuya kwesinye. Kimi-ke isiko litjho ukunamathela emigomeni yokuziphatha, iinkolelo, iinkambiso neendlela zokwenza izinto eziqinisekisa ukuthi umphakathi wami uhlala uhlangene futhi uqhubeka.

Mina izembatho engizimbathako nofana ivunulo yesintu zingiveza ngimumuntu onejamo, umuntu oziphethe kuhle, umuntu begodu ohlonipha umzimba wakhe.

Thina ukudla okuthandwa khulu ngesiko lekhethu matjhatjhatjha, madombolo, amagwinya kanye nekukhu yesikhethu.

Ngikhuluma ilimi lesiNdebele ngombanyana thina ekhaya simaNdebele.

Iye, kunjalo, umvumo uveza imvelaphi yomuntu. Mina ngesikhethu isiNdebele, imvumo wethu wamaNdebele uveza ubuthina, uveza imvelaphi yethu nokuthi sibuyaphi singamaNdebele.

Zekolo zidlala indima ebaluleke khulu ekuphileni kwansuku zoke. Ziyisisekelo sokuziphatha, zinikela isiqondiso begodu zihlanganisa umphakathi. Zikhona izici ezinengi zeenkolo ezihlobene ngqo namasiki wesiNdebele.

Mina ngithanda umnyanya yesimanje. Umnyanya lo vane ubemnyanya omuhle khulu omuhle khulu okarisa kwamambala. Ubone umakoti sele akhamba kancani lapha bamfihlile embeswe nge-umbrella wu vane kubemnyanya omuhle khulu engiwuthandako.

Mina yisiko lami lesiNdebele lihlonitjhwa khulu. Koke kukhamba kuhle kuyahlonitjhwana, akekho onyaza omunye.

Ukuthiywa igama kuveza bonyana umuntu ungubani begodu ufuze ubani nangabe uthiyelelwe ngomunye umuntu odlulileko emhlabeni. Lokho kutjho bona nasele bakuphe igama elithileko, kutjho bona igama lelo likhambelana nezenzo zakho.

Mina isiko lethu lesiNdebele lihlanganisa amagugu amanengi ahlonitjhwa khulu, ikakhulukazi afaka ubuciko, ivunulo, imikhosi yesintu nokuhlonipha abadala nabokhokho.

Banomthelela omuhle khulu ngombanyana sebabadala begodu bayazi bonyana isiko liyini. Basifundisa okunengi khulu, sifunda okunengi kibo, izinto ezinengi ngibo ebazenzako, ngibo abakhamba phambili.

Inaka kusikhumba esimbathwa ngabantu besilisa.

Iphotho kusithombe esibonakalisa into yangempela kungaba mumuntu namkha indawo esitjhudwe ngekhe-camera.

Sidwaba esincani esiqinileko esihlotjiswe ngama bhisholo simbathwa zintombazana ezincani.

Sidwaba iimbala emibalabala mantombazane.

Sidwaba esincani esenziwe ngesikhumba sempala esimbathwa ngabesifazana ngemuva sihlotjwiswe ngobuhlalu.

Sisembatho esikhulu esibalulekileko sendabuko esimbathwa ngabantu besifazane abatjhadileko.

Sisembatho esimbathwa madoda begodu le esifuba esilengako sentambo.

Amapatlagwana ziinkhawu zobuhlalu ezibaluleke khulu ezimbathwa ngabesifazani.

Umtjhotjho angiwazi bona yini.

Ibhengela ngefakwa esandleni yokuhlobisa.

Amanambasikhambe aqhaza i-coordinate.

Sigqoko esinemihlobohlobo yezimpaphe zokuhlobisa.

Idzila ziintandathu zomgqele ezifakwa entanyeni eendololwaneni kanye nemilenzeni yomuntu wesifazane otjhadileko.

Amatshega nawo ngewokuhlobisa ezandeni.

Iyerhana ngeyenziwa ngomcamo embathwa ngabantu besifazane.

Ingejana angiyazi.

Ingwani sigqoko sokuthwala ehloko.

Ikghororo sigqoko esihlotjiswe kuhle esimbathwa ngabesifazani ikakhulukazi lokha nabahlobisa ukuya ngamasiko.

Umlingakobe uqalisele emiqeni emide enobuhlalu embathwa bomma labesana abaye esigodini.

Silwana esikhamba phasi esinganamilenze.

Imbathwa mumuntu othweleko.

Incagu ligama elingase litjho ukugqoka nofana ukulala.

Yindwangu yocingo nofana ubhidlwana owenziwe ngesikhumba sesilwani.

Awa, akukavumeleki ngoba kusigqoko isikerde esimbathwa ngabesifazana abancani.

Isiqobotjhelo ngesifana nowagadana usisebenzisa ukuqobotjhela umtshurhwana.

Itjholo yindwangu emhlophe nofana emibalabala ehlukeneko ebotjhwa ngemihlani.

Ligwayi.

Sisitja esenziwe ngobulongwe bekomo.

Irhabi ngelimbathwa litlawana namkhana i-fourteen.

Isikotjhi sisembatho semibalabala.

Umdzegana yingane encani eyindoda idzegana sigqoko esimbathwa ngowesilisa ohloniphekako.

Umnayilana liqalisele emntwini ohloniphekako.

Ziingubo zokugqoka ezihlotjiswe ngobuhlalu.

Liqhaza izinto ezingamasiko njengokuhlotjiswa ngezimpaphi.

Umbalo kugwala ukudweba.

Ngicabanga bona ligama elisuke lihlobene nokukhethwa kwabantu nofana isigcoko sabefazane.

Umtshurhwana ngowembathwa ngabesifazana abatjhadileko phezulu emahlombe ukukhombisa ihlonipho nokuthi

Isihlohlo angisazi.

Umncwazi ungabhekiswa emidlalweni yabentwana.

Yingubo yendabuko ehlotjiswe ngobu-color.

Lisiko eligujwa lapho iintombazana isinyekela esikhathini sokuthoma.

Ziingubo zokumbatha ezenziwa ngesihlahla ezihlotjiswe ngobukhalo.

Ivunulo yesintu yindlela yokuveza ihlonipho indlela yokuveza ubuwena nokuthi ubaluleke kangangani emphakathini.

Mculo wesintu.

Bavuma igwabo ngesikhathi sokuthomba kweentombazana.